Ndiyabakhuthaza abafundi abakhulelweyo ukuba mabamxhaswe ngendlela eyiyo, baye esikolweni. Ngoba ke ngokwaseneneni noba nje ingabo abakhulelweyo kusube ingengabo bodwa abenze eli nyala lokuba bakhulelwiswane kodwa isimanga ngabo abantu abafela icala. Ngabo abantu abajongeka kakubi emehlweni abantu ekubeni ebengakhange umntu abe mnye kwesi simalunga sinje kodwa ngoku kufuneke ibe ngomnye umntu ojamelene neziphumo zezi zenzo zabo. Ngoko ke ndithi mabaxhaswe ezikolweni, bafunde baphumelele nabo babe nento esesandleni.

Njengamntu oyibonayo le nto ukuba imbi ndingazama uthetha nomfazi katatomncinci ecaleni, ndizame ukumcacisela uncedo angalufumana. Umhlawumbi ndimcebise ngokuba makaye e-police station ayibambise umyeni wakhe okanye azame uncedo oluthile okanye afumane umntu wothetha amane ephosa imbilini yakhe kuye. Ngoba kaloku aba bazawusuke bayothule intsini kodwa umntu umcacisela ngemeko yakho okanye angaboni nto irongo ngokuba ngokuhlukunyezwa kwakho, loo nto izawubangela uba ingamchaphazeli kakuhle apha engqondweni, ahambe ahambe abanezigulo ezithile. Ngoba kaloku uyahlukunyezwa ngapha ixesha ezama ukucela uncedo ngapha ababoni nto irongo, ababoni nto igwenxa kule nto yenziwa ngutatomncinci. Koko ndingazama ukumcacisela ndithi makahambe ayomangala.

Ndicinga okokuba amayeza enziwe ngokufana nalawo wokuqala ikwangawo ngoba kaloku ekugqibeleni usebenzisa yonke into ebisetyenzisiwe, ulandela imiyalelo nendlela ezenziwa elenziwa ngalo eli yeza. Ngoko ke andiyiboni ngokuba lingumgunyathi, ngaphandleni ke umnikazi zange akhuphe mvume yokuba lenze eli yeza, ngumgunyathi ke kanjalo. Kodwa ukuba ucaciselwe kanye nguye lo mntu okanye ubhalelwe kanye nguye lo mntu imiqathango nemiyalelo yokuba lenze njani eli yeza andiboni ingumgunyathi. Ngoba kaloku usube ekucacisele, uyayazi kwenziwa kanjani, ligalelwa kangakanani, uxube ntoni kanjani.

Unobangela weengxaki yinto yokuba umntu uyenza egameni lokuba wenza umsebenzi wakhe, akakhathalele uba wenza ntoni kanjani, akakhathalele uba izawufika njani kwaba bantu batya oku kutya, yena ugqithisa nje usana kunina. Uyasebenza, uyenza egameni lomsebenzi le nto, akayihoyanga uba injani, akayihoyanga impilo eyinikayo okanye umgangatho ekuwo. Ngoba kaloku ayizutyiwa nguye ingazutyiwa ngumntu okufutshane kunaye, yinto nje ayenzayo emsebenzini.

Ndiza kunicela ukuba xa sele niteketisa umntana okanye niphethe umntana ndicela ningamncamisi ngqo emlonyeni, inezinto ezithile ezenzayo laa nto ezingekho sempilweni. Imilomo yethu siyisebenzisela izinto ezininji, ngapha koko xa ulapha endlini asikwazi ukuba ubusenza ntoni ngomlomo wakho, umhlawumbi uthathe okwaa kungcola kwento ubuyenza uzoyiposela emntaneni. Kanti ke usana lunantsika yonke into, luthatha yonke into, kuba lula ukugula kulo. Ngoku ke ndiyanicela noko xa niteketisa umntana ningasose niluncamise usana. Ewe, esibunzi ungafane kodwa naleyo asiyikhuthazi.

Lulekazi, ingathi ngokuyilumkela le nto ngoba kaloku lufuna ujongwa elibele lakho, lifuna ukuhlolwa lenziwe zonke izinto ezenziwayo kumntu onomhlaza webele. Ngoku wena xa uzawuvele utye nje ukutya okusempilweni iza kunceda ngabuni loo nto? Ukuba ugulele apha wagulela ubhubha uza kuthini? Uba liye litshintsha umbala eli bele lakho uza kuthini? Sukuhambe uthathe iingcebiso zabantu abangekho selungelweni lokucebisa okanye lokunceda umntu, ngapha koko uya konzakala. Elam lithi hamba uye esibhedlele uyofumanisa ngolwazi oluphangeleleyo ngale nto ngoba ngoku uba uzawulandela nabani na othethayo uyakonzakala.

Eyona nto ibalulekileyo ekufaneleke niyazile yile yokuba nothi onke amaxhoba kusube edlwengulwe ngenxa yendlela anxibe ngawo. Umzekelo, kukho abantu abadala abangamaxhewukazi, abazinxibi iinto ezimfutshane. Kukho amasana, nawo awanxibi nto zimfutshane. Lilonke ke ndifuna ukuthi kuni mayiphele le ngcinga yokuba nicinge uba abantu uze baxhatshazwe yindlela abanxibe ngayo.

Unobangela wokuba abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango kungokuba sebeqhele amayeza esiNtu, amayeza eengcambu abazikhela ngokwabo, abakayiva kakuhle le yamamachiza asuka kwaba gqirha kwaba gqirha base-western. Ngoku ke kuye kube lula kakhulu kubo xa iyeza balenze ngokwabo okanye bethe bazikhela ngokwabo. Enye into eye ibohlule yile ibe ngathi abantu abaninji babulawa ngala mayeza akutshanje ngoba kaloku yonke into yokuqala babeqhele ukuzenzela into ilula umntu aphile abe ngumqabaqaba. Mvanje kuse ungachani noba umntu uphilile okanye ubhubhe kuba kutheni okanye akugule xa bekutheni nazo ezi zigulo zifika ngokufika zahlukileyo.